Na le banka ka re dumellane ka hore ke tla patala ten ranta ka kgwedi, empa ha ke se na yona ba emela mohlang hoo ke nang le tjhelete e kena bankeng ya ka. Ebe ba e hula hanyane hanyane ho fihlella ke qetela ho lefela tjhelete eo e ne se ke e kolota.

Ntho eo e ke kile ka e utlwa e tshosang haholo ka matjhonisa, ke hore ho kile ha ba teng motho a na kolota matjhonisa eo tjhelete. Ya ba ha kgone ho lefa for ka nako e ka etsang dikgwedi tse pedi, ya ba matjhonisa eo o ya ha motho o a mo kolotang a nka thepa ya hae kaofela e fetang boleng ba tjhelete eo, a ne a mo kolota yona. Taba eo e ile ya ntshosa haholo hobane hothwe o na di ntsha hampe, tse ding tsa dithepa tseo ne di feta boleng ba tjhelete eo a na e kolota. Mme di le tsa senyeha le ho senyeha, tjhe ile ba ntho e ntshosang haholo eo.

Barekisi ba sebedisa mosebetsi wa phethiso ya tjhelete lebakeng la hore ba tle ba etse profit-e, ho etsetsa hore ba ba be le kgwebo e sebetsang hantle. Ke nka ke mokgwa kapa tsela eo ba etsang kgwebo ya bona hore e hole ka teng le ha e se monate ho ha e tla lehlakoreng la bareki.

Taba ya hore ke fumane tjhelete ya ka stokvel e sa fella e nkutlwisitse bohloko haholo, ka nqa e nngwe kea nahana hore ke di charges tsa banka tse ileng tsa etsa hore motho oo a tle le tjhelete e sa fellang. Empa ne re na le tumellano ya hore motho a ntshang tjhelete o tlamehile a etse bonnete hore tjhelete e tswa e felletse, e fihla beng ba yona e ntse e felletse. A ka ba a entse bonnete ba hore ha ntse re lefa ho yena boleleleng ba selemo, ebe o la re hlalosetsa ka hore tjhelete ya rona e tla tla e sa fella ka mabaka ao a tla ba a hlalositse, hobane jwale se re entse di budget ka tjhelete ena.

Ha ke na tsebo e ngata ka forex, empa ke e kutlwi batho ba re ke mmaraka o moholo ka ho fetisisa wa ditjhelete lefatsheng ka bophara. O kenyelletsa ho reka le ho rekisa ditjhelete ka bobedi, ho nka monyetla wa ho fetoha ha di tifiso. Ke ke bone feela batho ba ntse ba bapala mono ho hlaha di graph-o, ke ntho e ngata feela e ke sa e tsebeng nna ke so ka ke e bapala. Tsebo eo e kenang le yona ke utlwile ka metswalle ya ka ha e ne e nhlalosetsa e e bapalang hore ke ho reka le ho rekisa tjhelete.

Haeba mosebetsi o ka fela ke soka ke ke qeta ho patala matjhonisa, nka sheba ntho e seng bohlokwa haholo ka tlung ya boleng ba tjhelete eo e ke e kolotang matjhonisa. Ebe kea e rekisa ke fumana tjhelete ke lefa matjhonisa eo, kapa nka leka ho etsa kgwebo nka buisana le yena haeba a dumela, ke mo hlalosetse hore mosebetsi wa ka o fedile. Ke etse kgwebo ya ho rekisa bo dipompong, makotomane mare nka sheba hore na batho ba hlokang haholo. Ke eng e rekwang haholo e tla etsa hore mohlomong ka kgwedi tse pedi kapa e le ngwe ke tla be ke qetile ho rekisa dintho tseo tse ke di rekisang. Ke fumane profit-e ya hore tle ke patale tjhelete eo e ke e kolotang mashonisa.

Mosebetsi wa overdraft Facility ke hore ba o kadime banka e o kadimme tjhelete le hao sena letho account-eng ya hao. O fuwa tjhelete eo hore o patale kapa o phallelwa ka tjhelete hore o tlo kgone ho etsa ditlhoko tsa hao tsa nakwana, empa e patalwa ka tsela tse fapaneng ka nako e nngwe e ka nako e nngwe e ka nka kgwedi ho ya ka hore feela o tla ba le tjhelete ne neng.